Ndandisifa sisifuthufuthu, ndingakwazi ukuphefumla kakuhle. Ndithi xa ndithetha le maski lena ndiyive inuka. Ndandingakwazi ukuthetha kakuhle, yayindibulala isifuthufuthu. Ndandibila phantsi kwale mask, yayingathi yayingathi ndibanjwe inkunzi. Ndandingaziva mnandi, yayingaqheleki kwaye yathatha ixesha ukuze iqheleke. Kwaye neentsholongwane zazikhona ngokuba into endiyithethayo endiyikhuphayo iphelela kulaa kulaa maski, ayihambeli ngaphandle. Kwakunzima nophefumla ukutsala ioksijini kuba ndizigqume ngale mask.

Umntu umbona elila esezintlungwini ezinkulu kakhulu, ingathi angatshaba. Uyasizeleka.

Ugqirha sukube encedana nempilo yakho kuba ezinye izinto ozityayo zenza eso sigulo unaso sibe phezulu, ibangele ungatshaba notshaba.

Abakuthumeli koko ke bayatsho ukuba esi sifo singaphezu kwamandla abo abakwazi kusinceda. Nguwe ke ozazela ukuba mawuye kweyiphi indawo.

Kunegalelo elibi kakhulu ngokuba ukuba uba unemali, ubuzawukwazi ukubhatala isibhedlele, ukwazi ukuba nogqirha wakho uthethane naye phambi kokuba uye esibhedlele. Uyazi xa sele ufika phaana udibana naye akunyange.

Ndingafowunela iinkonzo zikaxakeka kuze zizondonyula zikwazi ukundinika imali, ndikwazi ukwakha zindincedise ndakhe enye indlu.

Ngoko ke ndandifunda esikolweni kwakufuneke ndifake imaski ngalo lonke ixesha iiyure ezininzi xa sifundiswa kuba sibaninzi, singosulelani. Loo nto leyo yayindenza ndozele indenze ndiphelelwe ngamandla ndingakwazi ukuphefumla kakuhle.

Andinokuya exhweleni kuba andilithembanga, ndithembe uThixo, umdali weento zonke. Nguye ondiphilisayo.

Kwiindawo eziseedolophini iinkonzo zikaxakeka ziphendula ngokukhawulezileyo kuba kuba zikufitshane. Kodwa endaweni ezisemaphandleni azikhawulezi ukuphendula.

Ndingaya ngokuba ezinye izigulo kakade zidalelwe ukuba zibonwe ligqirha, hayi esibhedlele.

Mayingenziwa ngenyanga enye enyakeni kuba akukho lula ukuququzelela amadoda ukuba aye kwakumaziko ezempilo, koko loo nto leyo mayinikwe isineke.

Mfo kabawo, mnganam endimthandayo, andindelanga ukukuluza ukulahlekelwa nguwe ngokuba esi sigulo esi sibucayi kakhulu. Xa ungasihoyanga singakuthatha sikubeke ebhokisini, singakubhubhisa. Koko ke ndicela usithathe ezi pilisi uzitye. Ndiyayazi ukuba nesigulo ongalindelanga, ukugula ungalindelanga, loo nto leyo yenza yenza ungakwazi ukucinga kakuhle engqondweni. Koko ke iipilisi ezi zezona ziza kunceda zikuphilise ixesha elide.

Ndandiyilibala rhoqo, ndimane ndiyishiya apho ndihlala khona kuba kaloku le nto le yokufaka imaski yayiyinto endingayiqhelanga kwaye kwakunzima ukuba iqheleke.

Akho nto ndiyaziyo ngeNovember Campaign.

Kukunika abantu ukutya ukuze xa bephelelwa ngamandla bakwazi ukutya.

Azange ndidibane nento enjalo ngoba wonke umntu uyalufuna uncedo, ngoko ke xa elimele uye fumane uncedo.

Umzali xa sele ephantsi kogado lukamongikazi oqeqeshiweyo, abantwana abazukwazi ukugadwa bazawuphela besenza izinto ebekungafanelekanga ukuba bayazenza ngoba akukho mntu ukubanqanda ukuba ayilunganga le nto, ilungile le.

Kukuba urhulumente aqashe abasebenzi abaninzi ukuze bakwazi ukuhoya abantu abafuna uncedo.

Ukuba abaxelele ubungozi bokungawathathi amayeza abo rhoqo, babenze ba-andastende ukuba kutheni kubalulekile ukuba kufuneke uthathe amayeza akho rhoqo.

Ndingabacebisa ngokuba bangokhi emikhulu edibeneyo, xa kusitsha kwamakhelwane kuthungelane kutshe yonke indawo. Imikhukhu mayiqelelane.

Xa kufuneke ndiye ekliniki imoto iba yingxaki kwaye kufuneke ndibhatele imali eninzi ngokuba kukude ukuya ekliniki xa uhlala ezilalini.

Kukufundisa abantu ukuba lisebenza njani iyeza.

Ayizalisekisi ngoba abantwana bazawugula betye oku kutya nje, baphethe betshaba.

Apha kule ndawo ndihlala kuyo abekho, abekho tu.

Ingenza umntana abe sengcuphekweni ngoba asizuyazi ukuba ngoba asizuyazi ukuba xa umntu, umama esulelekile, umntana akazukosuleleka na.

Urhulumente uthumela amapolisa ukuba ajonge amayeza omgunyathi kwaye loo nto ayonelanga ngokuba amapolisa angaqhatheka lula ukuba ngoba angaqhathwa ukuba eli yeza lifanelekile kuba lenza oku noku. Amapolisa awafundelanga ukwazi mayeza alungileyo for ukuba kunyange abantu. Loo nto leyo ayonelanga.

Loo nto leyo kufuneka kufundiswe abantu ngokubaluleka komntu kuqala ngokuba ngoku, ngokuba umntu ukhathazeka njani, umntu umbetha njani. Ngoba umntu uyakwazi umbetha ngamazwi, funeka kufundiswe abantu indlela yothetha, indlela yothanda umntu ukuze kuphathiswane. Funeka kufundiswane impatho.

Sasiseklasini umhlobo wam ekhulule imaski ndithi ukuba makayinxibe mna. Uthi ukuba iyamshushela, imiphefumlisa kakubi koko mandimyeke.

High-high, into ethetha ukuthi yi-blood pressure, ngumchamo.

Urhulumente makaqinise isandla ekugwebeni, angathembeli kumapolisa qha ekujongeni ekuphandeni umenzi wobubi. Athumele nabanye oochwepheshe abaza kubona lo mntu wenze le nto bamohlwaye ngesona sohlwayo esingasoze silibaleke ukwenzele nabanye bafunde phaa phambili, boyike ukwenza esi sohlwayo sinye.

Afumaneka nakweyiphi na indawo ekhupha .

Kukumvula amehlo, kukumtyhila ingqondo ndimenze ayimamelisise into. Kukumkhuthaza ukuba awathathe amayeza akhe, ndimbonise indlela abaluleke ngayo uba athathe amayeza kuba ezamnceda. Azamnceda njani?

Kumkhuthaza, kumxelela ukuba abantu bakhona abantu abaninzi ababe kule meko badlula. Naye uzawudlula.

Umntu xa engaziva rayithi makaye kwagqirha ngokukhawuleza ukwenzela uba ibonwe isentsha.

Ukufaka laa nto ibekwayo apha engalweni uyijikelezise kodwa ingakuqinisi ke. Ngoko kukho laa nto izawuveza amanani phaana, yiyo le uzojonga kuyo ukuba i-blood pressure, i-high-high yakho, uxinzelelo lwegazi lakho limi njani na.

Loo nto ibenza abanye abantu bangakwazi uphinde bazale, kube kanti laa mntu, laa mntana amkhuphileyo ibi ngowokugqibeka kuye. Abanye ibenzela babe noxinzelelo lweengqondo, uxinzelelo lwezinye izinto ezininzi kakhulu ezenza ukuba bangakwazi ukuqhubeka nobomi.

Hayi, akukho xesha elaneleyo. Bona aba abafazi banikwa ixesha elininzi lokuzila, koko bona amadoda anikwa njee ixeshana elincinci ngokuba bona bayayekelwa bakhaleze bathathe abanye abafazi, batshate nabanye abafazi ngoku bagqiboswelekelwa ngomnye umfazi. Kodwa umfazi yena uthatha unyaka, oonyaka ukuze alinde aphinde ayotshata futhi komnye umntu.